Dikgwebo tse di potlana le tsa go itshedisa di thusa ikonomi ka go oketsa ditiro le koketso ya tlhagiso ya selegae balemirui ba lebana le dikgwetlho tse dikgolo tsa kabo dijalo, dikgwetlho tsa go ipapatsa mo mmarakeng.

Dipitse ke diphologolo tse di botlhokwa ka ntlha ya go rwalela le go dirisiwa mo dipolaseng ya dipitse. Ba bona dipoelo ka go di rekisa, go dira tlhagiso kgotsa go aba ditirelo tsa borai le ba papadi.

Dijo tse di bolokilweng tse di ratwang ke ba lelapa di ka akaretsa nama ya tin, merogo e omisitsweng le mabele ya bolokilweng. Ba ka di rata ka ntlha ya tatso ya tsone, bonolo jwa go diboloka le botlhokwa jwa tsone mo dijong tsa letsatsi le letsatsi.

Maungo a tsenya letsogo mo ikonoming ya Aforika Borwa ka go tlhama ditiro, go oketsa kgwebo ya selegae le go romelwa kwa mafatsheng a sele. Di dira gore balemi ba rekise, ba bone dipoelo, ebile di tshegetsa kgwebo ya temothuo ka kakaretso.

Balemi ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho tse di jaaka diphetogo tse maemo a bosa le tlhokego ya metsi. Temo e e tswelelang le go dirisa mekgwa ya go boloka metsi di ka thusa go rarabolola mathata a. Go oketsa boleng jwa dijalo, balemi ba ka dirisa dipatlisiso tsa mofuta wa ditlhaka tse di itshokelang maemo a bosa. Mo godimo ga moo, mafapha a puso le dikgwebo tsa selegae di ka tsenya letsogo ka di puso tse di tshegetsang balemi.

Fa o simolola peo mo serotswaneng, o e fitisetsa mo mmung o o nang le di-mineral-e tse di lekaneng le go e nosetsa ka metlha. Fa di butswitse, di rojwa ka kelotlhoko ka go kgaolwa mo setlhareng go thibela go senyega.

E tokafatsa ntshokuno ka go oketsa maduo le go fokotsa diphoso tsa tlhagiso. Tlhotlhomiso ya dijini e thusa go tlhakanya mefuta e e siameng maemo a bosa le go fokotsa malwetse. Go dirisa thekenoloji e e jaaka di go oketsa diphologolo tse di nang le boleng jo bo kwa godimo, mekgwa e e thusang balemi netefatsa dipoelo tse di siametseng tlhagiso ya bone.

Tsa balemi ka tsa temo e e tswelelang le thekenoloji e fokotsang ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete. Di dira ka dipatlisiso le dipuso tsa lefatshe go netefatsa botswapelo le go sireletsa dijalo, le diphetogo tsa maemo a bosa.

Di tlhoka letsatsi, metsi, mmu o o na leng di minerale le phepafatso ya phepelo ya moya gore di gole sentle. Balemi ba itumela fa pula ena, ka gonne e nosetsa dijalo ka tlhago, e fokotsa ditshenyegelo tsa nosetso, mme oketsa maduo a temo.

Molemirui yo o rutegile o itse mekgwa e e tswelelang le thekenoloji, fa yo o rutegang a ikaegile ka maitemogelo a selegae. Bokgoni jo bo tlhokegang bo akaretsa tsamaiso ya polase, temo e e tswelelang, go dira thekenoloji le go rekisa dijalo ka katlego.

Go rotloetsa bokgoni jwa bo mme le bašwa mo temothuong go ka thusa ka go oketsa ditiro, kgolo ya ikonomi ya metseselegae, le go tsweletsa kgwebo e e tswelelang. Fa ba na le bokgoni jo bo siametseng, ba ka tsenya letsogong mo tlhagisong e e kwa godimo le ditirelo tsa temo. Tekatekano ya bong ka tokafala ka fa ba ditšhono tse di lekaneng tsa go ithuta, go dira, le go tsena mo mafelong a kgwebo ya temo. Puso le ditlhopha tsa temothuo di ka tsenya letsogo ka dipolisi le mananeo a a tshegetsang tlhabololo ya bokgoni jwa bone.

badiri ba dipolase ka ditshwanelo tsa motheo, dituelo tse di lekaneng, le maemo a tiro a sireletsegileng. Central e laola maemo a tiro mo temothuong, netefatsa gore badiri ba sa patelediwa go dira di ura tse di feteletseng ntle le tuelo e e siametseng. Puso e tsenya matlhagatlhaga mo diphetogong tsa melao ya tiro jaaka National Labour Migrating Policy go laola palo ya badiri ba ba tswang kwa mafatsheng a sele. Badiri ba tshwanetse go fiwa di konteraka tse di kwadilweng, di tlhalosa ditshwanelo tsa bone le maemo a tiro.

Nka ruta badiri ka melao e mešwa ya pabalesego le tlhokomelo ya temo, go dirisa thekenoloji go bona tshedimosetso ya dikaelo tsa boitekanelo. Go tlhomamisa tshegetsetso ya melao ya puso ya temo e babalesegileng, go bopa ditlhopha tsa pabalesego go lekola dikotsi mo lefelong la tiro.

Diapole di tlhoka serame le mmu o o nang le drainage-e e e siameng. Dijalwa ka dithunya, mme di tlhokomelwa ka go kgaola dipholo. Dipanana di gola mo mafelong a mofothu le a pula e lekaneng. Di tlhoka nosetso gangwe le gape le mmu o mongoba.

B and Bees di ka reka dijo tse di-fresh-e mo balemiruing ba selegae letsatsi le letsatsi. Baeng ba ka itumelela maitemogelo a a ikgethileng jaaka ka go lema kgotsa go apaya ka ditsela tsa setso. Balemirui ba ka rulaganya mo dipolaseng go ruta ka temo e e tswelelang, go dirisa thekenoloji, go rulaganya diphepelo le go bapatsa dipholo mo mebileng ya dijithale. Di tirisanommogo tse di jalo di tokafatsa ikonomi ya selegae le maitemogelo a baeng.

Morogo wa lerotse o jewa jaaka sepinatše, o humile ka calcium le iron. Thepe e na le vitamin A, C le protein-e e ntsi. Sekgo o na le tatso e e ikgethileng, e tokafatsa mpa. La naga o na le fibre le antioxidant e e thusang mmele. Amadumbe ke thuba e nonneng, le dirwa jaaka ditapole, o oketsa phepo mo dijong.

Melawana ya ditiro e sireletsa badiri ka di ura tse di beilweng le tuelo e e lekaneng. Maemo a pabalesego a tokafatsa botsogo le tshireletso mo lefelong la tiro. Badiri ba na le tokelo go ya go ikopanya le mekgatlho le go emela ditlhoko tsa bone. Dituelo di tshwanetse go latela molaotheo wa national minimum wage, segolobogolo mo temothuong.

Fa phologolo e sa bolawa ka kelotlhoko, letlalo le ka senyega kgotsa la gagoga. Tsela ya go ntsha letlalo e tshwanetse go nna bonolo le dirilweng ke motho yo o nang le bokgoni, go boloka letlalo ka ngwao e e siameng, go thibela go bola kgotsa mokgwa o sa siamang. Letlalo le tshwanetse go tlhokomelwa ka bonako morago ga go le ntsha, go emisiwa sentle. Tlhokomelo e ntle e oketsa boleng jwa letlalo mo mmarakeng wa selegae le wa kwa ntle.